Ndilime umbona, iinkozo zawo zinkulu. Ndiye ndacetyiswa ngomnye wabelimi ekudala belima, wathi kumele ndizibeke ukwenzela uba xa kulixesha elizayo ekumele uba silime kwakhona ndizisebenzise. Waphinda wathi kum, kuhle uba ndingawupheka umbona ndiwuthengise ebantwini. Ngoba kukho aba bantu abasebenzisa umbona bawugaye ukuze bakwazi ukufumana ukutya kopheka, ngumilimili. Kuphekwa ngawo umphokoqo nepapa, .

Hayi, ibuhlungu into yofelwa yinkomo, kangangokuba nje ndingeva into embi igqiba kuzala ngoba kumele incancise. Into engandifikela emqondweni yam kukuba kukhona isifo esingenileyo esiye sachaphazela iinkomo, ndihambe ke ngoku ndiyototofa nezi iinkomo zam esezishiyekile .

Kakhulu umhlaba apha kum, ndingakwazi ukwenza izinto ezinintsi if ndingawafumana. Ukukhulisa amathuba emisebenzi xa ndifuye iinkomo, ndigqibe ndikwazi nothengisa ubisi namasi, ndixhele ndithengise inyama, ndithengise ubuqu bayo iphila. Ubaluleke kakhulu umhlaba. Ningandipha wona na?

Iminqatha ndiyithanda kakhulu ngoba ndingumama osenamashumi amane anesine eminyaka. Indinceda xa ndiyitya kakhulu ngoba isusa ulunwamu emehlweni am. Ngelinye ixesha ndisuke ningaboni ndibe norhatyazo kodwa iyanceda kakhulu. If ndingayityala apha kwam kungamnandi kum kunoba ndihambe ndiyoyithenga evenkileni xa ngabe ndidinga ukuyithenga. Ngumbono omhle ke kodwa lo woba nithethe ngale nto yokuba ndingakwazi utyala apha ngasemva kwendlu yam. Ngoba ikhona umhlaba ongasebenziyo endingakwazi ukuwusebenzisa ukuthi ndityale, ndiyeke into yohambothenga evenkileni.

Hay malume, ulibele kanene uba ngokuya kwakomile ingca itshile, iinkomo zabantu zibhityile, wena uhambile wayothenga ingca yokondla iinkomo zakho. Yiyo ke le encedileyo eplazini lakho, uba uthenge laa ngca ethengiswayo wafida iinkomo zakho. Zityebe kakhulu ngoku ziyanquntuzela, ungakwazi nokuthi uhambe uyothengisa. Ifama iyinto ebalulekileyo kakhulu ngoba ezi ezinye zabanye abantu bezisitya edlelweni and idlelo bekubalele, ingca itshile. Ayiyilungelanga ke laa ngca enjeya utyiwa ziinkomo, yiyo ke le nto ezakho zinquntuzela zityebe kangaka. Unethamsanqa malume.

Ndicela undixolele makhelwane wam ngoba ndingavaleli iihagu zam xa ndiya empangelweni. Ezi hagu azinakutya okwaneleyo, xa ndizivalele ziyalamba. Ngoku kubhetere uma ngabe ziphuma zihamba ziyofuna into yotya ngaphandle. Ihagu uyayazi mos iyaqhwaya, itya noba yintoni na. Uzibona zinquntuzela zinjena nje zincedwa yiloo nto leyo, makhelwane wam. Ingaba nje ungandivumela uba ndihlale ndizivulele? Napha kwakho, xa ngaba kunokutya okudala okungakusebenzisileyo ubozigalelela zitye. Enkosi, makhelwane wam.

Mfuyi weegusha, thatha iigusha zakho uzise ediphini. Idiphu iyanceda ukubulala amangolwane. Zizawude zibhubhe iigusha, ngoba imfuyo iyanakekelwa. Ngawo onke amaxesha ziyaqhutywa zisiwe ediphini. Abantu abakwaziyo ukuzenza ezi zinto baza kunceda khona kunokuba nje ulahlekelwe yimfuyo yakho. Enkosi.

Ukuqala igadi phezu kophahla uzawufuna iplastiki le emnyama okanye eluhlaza, ufune izinto ezingathi ziikomityi ukugalela umhlaba nomgquba ngaphakathi nesityalo ofuna ukusityala xa uzawuzibeka phezu kwendlu. Kufuneka nephayiphi yamanzi ezawukwazi ukufikeleleka xa umele unkcenkceshele ngaphezu kophahla.

Kwamele ujonge uba lixesha elirayithi na for utyala amazambane, ngaphambi kokuba utyale. Xa sowuzawatyalwa kwamele ujonge nomhlaba wakho uba ufume kangakanani na ukuba ungatyala izambane. Ayachuma ke amazambane, ayanda. Ungathatha kwa ezi ezihlumayo apha kuwo amazambane ukwenza ukuthi uqalise ukufaka amazambane phantsi komhlaba ulime.

Ndingumlimi osemtsha, ndiye ndafumana iinkozo zombona ezinkulu xa ngabe bendivuna. Umlimi oqhelekileyo apha ekuhlaleni kuGatyana undicebise uba ndibeke ezo nkozo zombona ukwenzela uba kwixesha elizayo xa kufika isizini yombona ndiphinde ndikwazi utyala kwakhona. Waphinda wathi kum ndingakwazi ukuwuthengisa umbona ebantwini ukrwada unjalo ngoba kukhona abantu abakwaziyo ukuwugaya benze ipapa ngawo, ngoba iphuma ingumilimili wokupheka. Waphinda wandicebisa njengomntu osemtsha apha ekulimeni uba ndiwuthengise ngokuwupheka, abantu bayawuthanda umbona ophekiweyo.

Umfuyi webhokhwe angakwazi ukuyisa ibhokhwe yakhe ediphini. Ngalo lonke ixesha apho ndihlala khona bayakwazi ukuthi babize enyangeni kanye ukuba kuhanjwe kuyodiphwa iibhokhwe phaa eNgqeleni. Kubalulekile ngoba amakhalane ayalicikida igazi leebhokhwe ufike zibhityile. Kubalulekile ke ukukhusela imfuyo ngalo lonke ixesha. Ndingacebisa nditsho njalo ke mfuyi wam. Iibhokhwe zakho zizokwazi ukuthi zondleke zibe ntle, kufuneka uzise ediphini.